Go nnile le tshupetso tse dintsi tsa dibese mo lefelong la gaetsho di felela ka gore batho ba nne thari go tla tirong, mme bangwe ba seke a ba ya tirong ka gonne ba sena madi a thekisi yaka ba tlatsa di-tag tsa bona tsa dibese.

Ditsela tse di nang le dikhuthi di ama pabalesego le botsogo jwa dikoloi ka tsela e e sa siamang ka go senya dithaere, dikarolo tse di emisitsweng, le tse di ka fa tlase ga koloi. Mme seno se ka dira gore se ka tsa kgona go laola dikoloi di nne le dikotsi le go oketsa ditshenyegelo tsa go di tlhokomela.

Ke tshwara bese kwa se khutlhong sa kwa ke nnang teng, mme e ntlhoma kwa tirong ke sa tlhoke go golagana. Pitlagano mo ditereneng ga e nkame ka tsela epe.

Go thata go tsamaya le go tsamaya ka baesekele mo malatsing ano ka bosenyi bo le kwa godimo thata. Batho ba tswa fela mo lefelong le le senang sepe ba go thoba dithoto tsa gago. Go ka nna botoka fa go kabe go nna le security le tiragatso ya molao fa gaufi.

E na le batho ba le bantsi, mme bakgweetsi ba di-taxi ga kitla ba tlogela dirukhutlhi go thuba bapalami ba sa tsereganye.

Gantsi ba lebala go latela tatelano le kelello ya go kgweetsa mo go felelang ka go galefela mo tseleng kgotsa dikotsi.

Letshwao la go ema, letshwao le le supang lobelo le o tshwanetseng go lo dirisa, tsela e le nngwe, le matshwao a ntlha.

Go tswa mo ntlheng e nngwe go ya go e nngwe fa o ntse o itekanetse, batho ga ba rate go e dirisa ka ntlha ya ka fa e go fufulelang ka teng.

Go pitlagana thata mo mafelong a dithekisi go ama ditirelo tsa dithekisi tsa dibese tse dinnye le maitemogelo a bapagami ka tsela e e sa siamang. Go dira gore go nne le tiego, go nne le kgatelelo e oketsegileng mo bakgweetsi, le mo bapagaming le matshwenyego a ka nnang teng a pabalesego. Go tokafatsa ditiro tsa bo emela di-taxi le bokgoni jwa dithekisi go akaretsa maano a tshwanang le mela e e kgethegileng ditsamaiso tse di botoka tsa go thoma mela le go diragatsa melawana.

Re dirisa tlhotlhwa e le nngwe.

Go ne go tla nna motlhofo fa batho ba le bantsi ba ne ba ka dirisa fela dipalangwa tsa diterene kgotsa dibese.

Nka dira gore mmino o tshameke fa morago, mme re eme mo tseleng go tsaya dinepe gore go se nne le ope yo o robalang ra tshwarwa ke boroko.

Bakgweetsi ba ba tsamayang ka dikoloi ba lebane le dikgwetlho di le mmalwa kwa mafelong a go duela go akaretsa le mela e meleele mathata a ka nnang teng ka ditsamaiso tsa go duela di tefiso tsa ileketeroniki le ditshenyego tse di okeditsweng tsa di tefiso tse di ka ga amang dipoelo tsa bone.

Batho ba le bantsi ba tswafa go dirisa dibaesekele ka lebaka la gore ga ba batle go fofulelwa or-e go fitlha mmerekong ba fufuletswe and-e baesekele ya go ga e utswitswe o e report-a sepodising.

E ne e le maitemogelo a maswe thata ka go ne go sena sebaka sa go tsenya moya ka bangwe ba ne ba na le matlhoko a nkgang. Ke ne ka tshwanela ke go leta go fitlhelela terene e goroga ko ke yang teng.